Ndingakhetha ukunxiba ngendlela ebonisa intlonipho, ububele kunye nokuhlonipha isiko lalapha. Ndizawunxiba impahla ecocekileyo nefanelekileyo kumcimbi efana ne-dress elula engekho mfutshane kakhulu okanye evulekileyo kakhulu. Ndiza kuqwalasela imibala ethambileyo efana nomhlophe nomnyama ukuze ndingabonakali ndigqithisile kuba usapho lwendoda yam lunamasiko athile. Ndiza kuhlonipha loo masiko ngokunxiba impahla efanelekileyo, mhlawumbi ndinxibe umbhaco. Izihlangu zam ziya ziya kuba zicocekile nezilungele umcimbi kwaye ndiza kukhetha izincedisi ezincinci nezingagqithisiyo. Ngale ndlela ndiza kubonisa imbeko kudadobawo womyeni wam kunye nakwakhe, ubudlelwane obuhle nesapho lwakhe.

Xa ndihamba nomhlobo wam osuka kolunye uhlanga kwaye sizawungena endlini ndingamcacisela ngobubele ukuba kwaXhosa ukuthwala umnqwazi entloko xa ungena endlini okanye xa uthetha nomntu omdala akubonwa njengento ehloniphekileyo. Ndingaqala ndithi kwisiko lamaXhosa ukothula umnqwazi xa ungena endlini okanye xa uthetha nomntu omdala luphawu lwentlonipho. Umnqwazi ubonwa njengento egubungela intloko kwaye intloko ithathwa njengendawo ebalulekileyo yomntu. Xa uyithelwe phambi komntu omdala kungabonakala ingathi awuzithobi okanye awuhloniphi. Ukuyithula kuthetha ukuba uyazithoba, uyahlonipha kwaye uyazimisela ukuthetha ngobubele. Le ndlela esibonisa ngayo imbeko kubantu abadala, ngakumbi xa singaphakathi endlini apho kusoloko kulindelekile ukuziphatha kakuhle.

Isinxibo sale mihla sibe nefuthe elibonakalayo kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa ngoba sibavumela ukuba badibanise isiko kunye nefashoni yanamhlanje ngendlela ebonisa ubuhle, intlonipho kunye nokuvumelana nexesha. Oomama abanintsi banxiba impahla yesiNtu efana neqhiya, umbhaco okanye isikeyiti. Kodwa bayidibanisa neebhlawuzi sesimanje, izihlangu ezihonjisiweyo kunye nezincedisi ezifana neentsimbi okanye iiphesi. Imibala yesinxibo sesiNtu nayo iye yahluka yaba nemibala eqaqambileyo efana noo-pink kwakunye nootyheli, nto leyo ubuchule bokuyila kunye nokuziveza. Le ndlela yokuxuba isiNtu nesimanje yenza ukuba oomama abangamaXhosa bagcine amasiko abo ephila ngelixa behambelana nobomi bemihla ngemihla kwaye bebonakala bohloniphile, becocekile kwaye benesidima.